Indima yokulobola idlala indima enkulu kuba kusube kudityaniswa amakhaya amabini okanye iintsapho ezimbini, zidityaniswa zisenzanye. Ngoko ke ukulobola kukuhlonela imithetho yabantu abalele ukuthula kwaye nokugcina amasiko nezithethe zethu njengabantu abantsundu. Ngoko ke ibaluleke kakhulu into yokuba kubekho iingxoxo zelobola kwaye kulotyolwe ukuze umolokazana ahambe ayohlala emzini wakhe. Waziswa ngokupheleleyo okanye ngokusesikweni kwizinyanya zelo khaya elo aya kulo nakowabo kube kusaziwa ukuba apho aya khona uya kwabani, eyothini, esiyela ntoni.

Iza kutshintshwa ngohlobo loba anxibe, athwale ikhetshemiya, laa qhiya imnyama entloko, abhinqe esinqeni afake amajerumani okanye idakhi, afake amajerumane okanye idakhi, abe negxa, afumane ixakatho. Xa sele elikhulule ke ixakatho uye akwazi ukuhamba ngento enemikhono emide kodwa anxibe idakhi elifika noko elilidana elifika apha emaqatheni. Uye abe ngumntu ke onxiba izikeyiti ixesha elininzi angabi sayinxiba ibhrukhwe, athwale entloko abhinqe esinqeni.

Kufuneka abe ngumntu obahloniphayo abantu onazo izakhono zokuthetha, okwazi ukubeka imigaqo nemiyalelo ngendlela ecacileyo nephucukileyo. Abe ngumntu onobuntu. Abe ngumntu oyinkokheli okwaziyo ukukhokela abantu, onovelwano ebantwini kwaye okwaziyo ukumamela ngendlela ngendlela engenamkhethe. Abe ngumntu okwaziyo ukuthatha uxanduva. Abe ngumntu onendlebe yokuva. Abe ngumntu okwaziyo ukunika iingcebiso, okwaziyo ukusombulula iingxaki ngokufika kwazo.

Into eyenza le mitshato iphumelele kukuba aba bantwana, abazali babo baye babazi besebancinci ukuba baza kutshata. Loo nto yenze ukuba babaququzelele ukuba basithande isikolo babe nezinto zabo ngaphambi kokuba babe bayatshata okanye batshatelwa kuloo, batshatela kuloo mzi uthile. Kwaye bayabanika indlela yokuthetha noThixo nokwenza amasiko nezithethe zabo ngendlela efanelekileyo. Kwaye bayabafundisa ngentlonipho nothando nendlela umyeni afuneka aphathwe ngayo, nendlela umfazi afuneka aphathwe ngayo. Yenza ke uba loo mitshato iphumelele kuba yakhiwe okanye yakhelwe phezu kwesisekelo sale mithetho sendiyikhankanyile.

Ndicinga ukuba mna abantu abangoobhuti abadala aba sebe ngabakhuluwa babo kufanele uba babahlalise phantsi babaxelele iinyani nezinto ezenzekayo ebomini nokuba babakhuthaze ukuba bangalimazani okanye bangabi nabungozi phakathi kwesizwe okanye kwezizwe abazawuphila kuzo. Okanye mababe yityiwa yehlabathi, okanye babe sisibane sehlabathi kunokuba babulalane. Mabanonane njengoobhuti abafanele ukuvana, abafanele ukuthethelelana, abafanele ukuthandana. Xa oobhuti abadala bangenza loo nto okanye babe neenkomfa okanye iindibano zabo namakrwala ndicinga uba zonke ezi zinto zingatsho ukuncipha.

Kumatyeli amaninzi kukufuna ukuzazi nokufuna ukunxibelelana ngcono nezinyanya okanye neminyanya, nezinyanya neminyanya yakowenu okanye yakweli cala lakulotatakho. Abanye ke baye bazitshintshiswe nakukuba mhlawumbi umntu sube enesiphiwo sokunyanga okanye sokuba ligqirha. Kuye kunyanzeleke uba azigoduse, azigoduse ngoku azalelwe kulomama ekhulele kulomama enzelwe izinto zonke kulomama. Esinye isizathu kukufuna ukwazana nabantu bakulotata wakho.